Ifilimu, The Pursuit of Happiness, lapho ngibuka le filimu ngazizwa ngithokozile futhi ngihamba no-Will Smith esebenza kanzima ukuze alondoloze impilo yakhe kodwa ngesikhathi ngithokoza futhi yangikhumbuza ngesikhathi zokuhlupheka. Ngazizwa ngicindezelekile, ngimuzwela, ngisendaweni yakhe nami.

Uma ufuna ukushintsha umsebenzi wakho wokuzilibazisa ube yimali engenayo, gxila ekuthengiseni imikhiqizo njenge-e-books, ama-printables noma amaphrojekthi uma unesikhathi esincane ngoba ayidingi isikhathi esiningi uma sekwenziwe. Uma unesikhathi esiningi futhi uthanda ukuxoxa nabantu nikeza amasevisi njengokufundisa, ukulungisa izinto noma ukukhangisa.

Uma ufuna umdlalo ozogcina wonke umuntu ebambekile futhi ejabule, ungacabanga nge-two truths and a lie noma charades, imidlalo elula evumelana ukuxhumana futhi inikeza ithuba lokuhleka. Uma nikhetha ukudlala ngaphandle ningadlala i-capture the flag noma i-musical chairs.

Izikole kufanele ziqinisekise ukuthi izindaba zezemidlalo zihamba ngokuhlonipha imithetho yokuncintisana, ziqinisa ukufunda nokuziphatha okuhle futhi ziqinisekisa ukuthi imidlalo ayiphazamisi izifundo.

Izingozi zokuqeqesha ngokweqile zifaka ukulimala, ukukhathala nokucindezeleka. Izikole zingazinciphisa ngokusebenza izinhlelo ezilungile, ukuhlinzeka ngezikhathi zokuphumula futhi siqeqeshe othisha ngokuphathwa kwezingane emidlalweni.

Izikole kufanele zihlaziye izidingo zabafundi, zisebenzise izinhlelo ezihambisana nemithetho yezemidlalo futhi ziqinise ukubambisana phakathi kwabafundi, othisha nabazali ukuze kuthuthukiswe amakhodi afanele.

Imidlalo yesintu ikhetheka ngokuhlanganisa amasiko, izinkolelo, nemisebenzi yomphakathi, ukuqinisa ubudlelwane phakathi kwabantu futhi imidlalo yesintu ifundisa amakhono afana nokuxhumana, ukubambisana, nokuhlonipha. Ngokolunye uhlangothi, imidlalo yevidiyo yesimanje igxile kakhulu kumakhono obuchwepheshe, kodwa ingase ingafundisi kahle amakhono okuphila kwansukuzonke. Ngakho, imidlalo yesintu inikeza izifundo ezibalulekile ezingase zingatholakali kwimidlalo yevidiyo.

Izindaba zabantu abafana no-Samuel abaphumelela ebhizinisini ngokuzikhandla ziyakhuthaza kakhulu, zibonisa ukuthi ngomsebenzi onzima, ukuzimisela nokubekezela umuntu engaphumelela noma eqala ngezinsiza ezincane. Lokhu kungikhuthaza ukuba ngilandele amaphupho ami, ngazi ukuthi impumelelo ingatholakala ngokusebenza kanzima, ngokuzinikela.

Ukwehlulwa umdlalo phambi kwabahlobo bami kungaholela ekuzweni ukudumala noma ukuhlazeka okuvame ukubangelwa ukwesaba. Lokhu kungathinta ubungani uma umuntu ezizwa angavikelekile noma engafanelekile eqenjini. Ukuze ugweme lokhu kubalulekile ukubheka imidlalo njengenhloso yokuzijabulisa nokufunda, hhayi njengokuncintisana okuqinile. Ukugxila okuzijabuliseni kanye nokuthuthukisa amakhono kungasiza ekunciphiseni imizwa engemihle nokugcina ubungani buqinile.

Yebo, kungenzeka ukuthi umsebenzi wokuzilibazisa ungenise imali eningi kunomsebenzi ojwayelekile we-nine to five, ikakhulukazi uma umuntu ezibophezela futhi ethuthukisa amakhono akhe. Ucwaningo lukhombisa ukuthi abantu abaningi bakwazile ukuguqula izinto abazithandayo zaba imithombo engenisa imali, nokho ukuthola impumelelo kule ndlela kuvame ukudinga uhlelo lokusekelayo oluqinile. Inethiwekhi yokweseka ingahlinzeka ngezinqondiso, izinsiza, amathuba okubambisana okusiza ekukhululeni nasekuphumeleleni kwebhizinisi elisha.